Yingoma kaTeza ethi, noma bayawina nofana noma bayadliwa skhamba nabo.

Yingoma ethi, thula umamele eyenza bonyana abantwana bakhuthale khulu, lokha nakudlalwako.

Awa, kunomdlalo ekhengezwa ngawo wabentwana, ekuthiwa ngewobungani.

Awa abentwana kufanele bajayele amakhulu basesebancani, ngombana ukuze bangathukwa lokha nakudlalwako, begodu bazokukghona ukukhuthazeka.

Ukweqwa kwentambo kungafakwa esikolweni, ngombana ngikholelwa bonyana kumdlalo omuhle khulu, nothandwa bentwana, khulukazi abentwana babentazana. Ukweqa kwentambo kungathuthukisa isitjhaba sekhethu kezemidlalo.

Imithetho yemidlalo kufanele itlolwe eencwadini ukuze abantu abanekareko, yokudlala imidlalo loyo, bakwazi ukuyazi imithetho leyo.

Imidlalo yendabuko, midlalo ebayidlalwa bogogo bethu, ngaphambi kobana itheknoloji ifike.

Imidlalo yendabuko eqakathekile emphakathini, ngombana ifundisa ilutjha lanamhlanjesi, ngendabuko yabo. Ibafundise nokobana abogogo namakhokho bethu bebadlala yiphi imidlalo, ngaphambi kobanyana kube netheknoloji.

Imidlalo yendabuko edlalwa ngendaweni yangekhethu, maketo, ngumafihlibhande, umabhaqelana, ukweqiwa kwentambo kanye nokudlala ngamabhlege.

Imidlalo yendabuko ithuthukisa umphakathi, ngokobana bakwazi ukusebenzisana ngeenqhema, lokha nabadlala imidlalo yendabuko, begodu ithuthukisa isiko.

Emidlalweni wendabuko, ilutjha lifunda ukuhloniphana, ukusebenzisana ngeenqhema, nokugijima, bafunda nange lwazi lesiko, lamasiko nendabuko yabo.

Eenkolweni kufanele bafundise imidlalo yendabuko, ngombana imidlalo yendabuko efundisa ilutjha ngesiko. Ifundisa ilutjha ngokubambana nangokuphathana kuhle, nangokubekezela. Ibuye ifundise ilutjha, ukuthi bakwazi ukukhonsentreyitha, bakwazi ukurarulula imiraro, njalonjalo.

Imidlalo yendabuko ihluke khulu kuneemdlalo yanamhlanjesi, ngombana imidlalo yanamhlanjesi, ifaka hlangana nokuhlala phasi isikhathi eside. Kanti imidlalo yendabuko ifaka hlangana nokugijima, nokweqayeqa, begodu imidlalo yanamhlanjesi isebenzisa itheknoloji, kanti yakade beyingasebenzisi itheknoloji.

Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni mhlambe indawo yangeMaphotla idlale nendawo yangeSiyabuswa.

Ukweqayeqa kanye nokugijima kungasiza ekutheni, bonyana umuntu abe nomzimba olula, umzimba ongekhe ungenwe magulo lula, begodu asebujameni obuhle bepilo.

Abantu abadala badlala indima yokufundisa ilutjha, amaqhinga wokudlala imidlalo yendabuko, njengoba bebadlala ngakhona lokha kade.

Umdlalo wendabuko engiwuthanda khulukhulu maketo. Umthetho yomdlalo loyo, kukobana lokha nawukhipha amatje kufanele utjhiye linye. Wawabuyisela woke uyadliwa, begodu kudlala omuntu, kanye namatje lawo bowabuthelele kungewakho, kufanele uwabuyise. Lokho besikubiza bonyana yirhame.

Ngekhaya imidlalo yendabuko ithathelwa phasi nangakhona, ngombana abentwana banamhlanjesi abanakareko ekudlaleni imidlalo yendabuko, kodwana bahlala baphethe abofunjathwako.

Awa akekho umdlali, odlala imidlalo yendabuko osele ayinjinga engimaziko.

Iye kubafanele abantu bekadeni, kodwana nelutjha lanamhlanjesi libafanele bonyana bangadlala imidlalo yemirabaraba kanye neyentonga, ngombana nabo kufanele babe namaqhinga wokwazi ukudlala imidlalo leyo. Bazokwazi ukufundisa nabantwana babo njalonjalo.

Iye ayisathuthuki ngombana abentwana banamhlanjesi abanakareko ekudlaleni imidlalo yendabuko, kodwana banekareko ekuphatheni abofunjathwako babo, begodu ihlangano yezemidlalo ayikhambi emphakathini ifune abentwana abadlala imidlalo yendabuko. Kanye nababelethi bethu abasenakareko yokuthuthukisa isiko yendabuko.

Ngicabanga bonyana isoziswa ngabomu, ngombana bacabanga bonyana abentwana angekhe bakuthabela ukudlala imidlalo yendabuko, nofana kungatlhayela imali yokusekela, ngombana kunganabantu abanekareko emidlalweni yesintu nofana yendabuko.

Iye imidlalo le, bangayigegeda, kodwana nalokha loya ophethe intonga nakabetha lo, adlala naye akukafaneli bonyana aqinise izandla.

Ngiyikutani kiwo, mdlalo wegqubsi, kanye neenketo.

Umuntu okufanele aqinisekise ukuthuthukiswa kwemidlalo yendabuko makhosi, ngombana amakhosi ngiwo aphethe isiko lomuntu.

Kungakhethwa umuntu munye omdala, ongabeka imithetho yemidlalo yendabuko, nofana imithetho yemidlalo yendabuko ibekwe makhosi.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kucula ngombana lokha nawuculako ihliziyo iyaphola begodu umvumo umnandi.

Lokha nangenza umsebenzi wokuzilibazisa ngithaba khulu bengikhohlwe nokobana ngisekhaya nofana ngingedwa.

Lokha nangenza umsebenzi wokuzilibazisa engikutlhogako yi-mike kanye nama-instrument wokwenza umvumo.

Ukuzilibazisa engiwuthandako ngingawenza ngedwa begodu ngingawenza nabanye. Akukhethi akukhethi bonyana nenza niyingaki akunanani labantu elitlhogekako nanoma ngingedwa ngiyakghona bonyana ngingayenza.

Ngivamise ukwenza ukuwenza lokha nangivasa izitja nangihlambako nofana lokha nangisebenzayo ngenza umsebenzi wangendlini nofana nangihleliko.

Mangenza umsebenzi wokuzilibazisa ngibonile bonyana ngingakghona ngiyakghona ukuvuma begodu nginephimbo elihle.

Iye umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakathekile ngombana kungakungenisela imali. Lokha nawuzitlolela zakho iingoma nofana umvumo ukhambe uyokuvumela abantu.

Ngizizwa ngikhululekile begodu ngizwa ngithabile ngombana lokha nangenza umsebenzi wokuzilibazisa ngiyathaba begodu ngiwenza ngokuphuma ngokwehliziyweni. Bengiyakhokhohlwa bonyana ngingedwa nesizungu besiyakhamba.

Ujayekileko ngombana kunabavumi abaphezulu begodu bakhona abanye engivamise ukubezwa lokha nabawenzako.

Iye, ngingathaba bonyana ngifundise omunye umuntu ngombana or ngombana ngifuna bazi bona ngithanda ukwenzani begodu ngithanda umkhakha waziphi iimvumi.

Ngingakhetha bonyana ngizibandakanye nezemidlalo. Ngombana lokho kulula amathambo begodu kwenza bonyana umzimba wakho uhlale osebujameni obuhle bepilo.

Abangani bami bathanda ukuzivocavoca nofana bazibandakanye kwezemidlalo.

Awutjhuguluki kodwana kutjhugulula imivumo ebakhona ukukhamba nokukhamba kwesikhathi.

Okungithabisako ngiwenza bengilibale neenkinga zami.

Ubudisi engandise ukuqalana nabo ngesikhathi engenza umsebenzi wami wokuzilibazisa. Kulokha nangitjelwa bonyana ngiyarasa nofana nangingendlini ngobana ngombana ebusuku nangendlini ebusuku ngombana angikghoni ukuthi ngiculele nofana ngivumele phezulu ngebanga lokobana angifuni ukurasela abantu.

Iye, ngingathanda bonyana ngitjhugulule umsebenzami wokuzilibazisa ngiwenze umsebenzi ongingenisela imali. Ngombana kuyinto engiyithandako begodu ngingenza nofana kuyini nanyana kuyini bona ngibe nemali.

Into engiyifundile ngami kukobana ngiyakwazi ukuvuma begodu nginephimbo elihle.

Ngingazizwa ngidane khulu ngombana ayikho enye into engingayenza begodu ngingaba ngingaba negandelelelo lokomkhumbulo ngendlela engiwuthanda ngakhona.

Umsebenzi wokuzilibazisa kudlala ibholo erarhwako

Iye, ngombana lokha nawenza umsebenzi wokuzilibazisa uyakhohlwa ngemiraro nofana iinkinga zakho begodu uyakhohlwa nokobana uwedwa.

Iinsetjenziswa engizitlhogako ngitlhoga isipika, i-mike kanye neensetjenziswa zokwenza umvumo.

Umsebenzi wokuzilibazisa engingakhombela umngani bona awenze kukobana ukujayiva nofana ukugida ngombana nakho loko kunomthelela omuhle begodu kungakufakela imali.

Iingoma iingoma engizikhumbulako ezivunywa balandeli bezemidlalo, yingoma yaka-Tenza ethi amakhosi.

Yingoma ethi kumnandi ukudlala ibholo nofana ubumnandi ukwazi ibholo.

Awa, awukho umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo bonyana ngewobungani.

Kufanele bajayele amatatawu amakhulu basese bancani, ukuthi bakwazi ukuthi lokha nasele bakhulile bakwazi ukudlala kuhle, ukudlala kuhle ematatawini.

Kumdlalo wendabuko begodu kumdlalo okarisa khulu. umdlalo wokweqa intambo kufanele ufakwe eenkolweni, ngombana mdlalo wendabuko begodu uzofundisa abantu abantu abanengi nelutjha, ngemidlalo yendabuko.

Iye, kufanele bonyana itlolwe encwadini, ngombana ukufundisa abanye abantu abasemazweni nofana abangahlali nabogogo, kanye ukufundisa nabanye abantu abahlala emadorobheni.

Imidlalo yendabuko midlalo leya beyidlalwa bogogo kanye nabokhokho bethu, lokha kade.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emphakathini, ngombana ihlanganisa abantu abakhulu abantu abadala kanye nabentwana. Begodu ifundisana namaqhinga begodu ifundisa abentwana bonyana bangasebenza njani ngeenqhema.

Imidlalo edlalwa yendabuko edlalwa ngendaweni yangekhethu ziinketo, yigqubsi, ukweqeka kwentambo kanye netenesi.

Ibahlanganisa ngokobana ngokubafundisa ihlonipho, ibuye ibahlanganise ngokubafundisa ngokuziphatha nangokuthi abokhokho bethu, babadlala njani or bebenzani lokha kade.

Ilutjha lifunda ukuhlonipha, lifunda amaqhinga wokurarulula imiraro eminye nofana yokudlala imidlalo leyo. Begodu bafunda nokuzithanda, nokuzihlonipha, nangamasiko, nangesikopilo nendabuko yabo.

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni, ukuthi abentwana bakwazi ukwazi bona basukaphi begodu bangadlala njani imidlalo yakade.

Imidlalo yendabuko iqine esikweni, ibumbano nokusebenzisa izinto ezilula. Kanti imidlalo yanamhlanjesi iqine ebuqhwephesheni nokuphalisana kanye nezinto zesimanjesi.

Imidlalo yendabuko ingadlalwa ephaliswaneni, ngombana imidlalo yendabuko kanengi ayitlhogi izinto ezinzima nofana eziphakeme ngobuchwepheshe. Ye-ke ngalokho ingadlalwa emaphaliswaneni nofana ezindaweni ezincani ezivulekile.

Imidlalo yendabuko iyindlela yokuzivocavoca ehlanganisa ukuzijabulisa, amandla i-balance nokusebenza kuhle komzimba woke.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha ngemidlalo yendabuko, ukubafundisa amaqhinga wokudlala imidlalo leyo begodu nokubafundisa bonyana kade bakwenziwa njani.

Imithetho yomdlalo omunye engiwuthandako wendabuko, mdlalo weenketo begodu imithetho yakhona ukobana lokha nawukhiphe amatje, wahluleka ukutjhiya linye nawuwabuselako uyadoya kudlale omunye.

imidlalo yendabuko bayithathela phezulu, ngombana idlalwa nayilutjha lanamhlanjesi.

Awa, akekho umdlali engimaziko osele ayinjinga ngonobangela yemidlalo yendabuko.

imidlalo efana nentonga nomrabaraba ifanele abantu bekadeni, ngombana abantu bekadeni bebaqinile kodwana abantu banamhlanjesi abakaqini begodu nokudla abakudlako akubaphi amandla.

Ngicabanga bonyana ukuthi imidlalo yendabuko ingathuthuki, kwenziwa kukuthi abentwana banamhlanjesi abanakareko emidlalweni yendabuko begodu abayidlali bayigcina ngesikolweni nofana abayidlali nemakhaya, bahlalela abofunjathwako.

Bonyana lokhu kwenziwa ukuthi indaba le isoziswa ngamabomu begodu imidlalo yendabuko ayisathathelwa ehloko.